Ndeme ya hone ndi a uri u na satellite uya kona u ḓivha mafhungo nga tshifhinga tshe a itea ngayo a u lindeli u a pfha kha vhaṅwe.

Hezwi zwa zwi nga khwinisa uri vhaswa vha ḓivhe mafhungo ane a kho itea kha kha shango ḽavho kana kha tshitshavha tshavho u na satheḽaithi u ḓo kona u ḓivha mafhungo haya wa dovha wa thetshelesa kha na nyambedzano idzo wa kona u ḓivha mafhungo.

Nṋe muzika une nda thetshelesa wone kha founu ndi gospel muimbi ane nda funesa ane ndi Ṋewi ndi mufuna ngori muzika wawe u wa ṱuṱuwedza.

Ndi vha ndo ndi tshi pfa ndo tsireledzea na ngori a tha thu vhona tha thu ṱangana na thaidzo ya uri zwidodombedzwa zwanga kana zwiphiri dza data dzanga ndi wane dzo no shumisiwa huṅwe fhethu.

Zwithu zwoṱhe thekinoḽodzhi ita yo tsireledza zwidodombedzwa zwa vhathu vhane vha khou shumisa thekinoḽodzhi lwa u thoma thaidzo vha sa ḓivhi uri vhathu vha to zwi shumisa hani zwino vha tea u ṱhogomeliwa havho vhathu vha sumbedziwa nḓila yo teaho uri vha to zwi shumisisa hani.

Nṋe ndi vhona uri TV i ṋe ya muhumbulo wa khwine ndi ngauri uvha woto zwiṱalela u kho zwi vhona zwoṱhe zwine zwa kho itea ahu na uri hu nga to pfha uri ṱhamusi ho itea hezwi mara uvha woto zwi vhona zwo iteaho.

Nṋe ndi nga ṋanga tshiṱitshi tsha mafhungo, nda nanga na tshiṱitshi tsha tsha tsha muzika, nda nanga na tshiṱitshi tsha dzi muvi, nda nanga na tshiṱitshi tsha tsha vhana vhaṱuku, nda nanga na tshiṱitshi tshine tshavha tsha vhaaluwa ngauri hezwinoni ndi zwone zwiṱitshi tshine nda vhona uri ndi zwa ndeme kha hezwi zwiṱitshi zwa mafhungo nga vha hu khou ambiwa mafhungo ane a kho itea kha shango ḽa zwino ha dovha ha ambiwa na mafhungo ane a kho itea ṱhamusi nga dza mitakalo yashu.

Muimbi we nda mu wana kha radio dzapo ndi Ṋewi hoyu muimbo nḓo mu wana kha radio ya yapo ya Phalaphala ndi zwone zwe zwa nthusa uri ndi ḓivha hoyu muimbo ende ndi khou ndi mutakalela nga maanda na muzika wawe u ya ṱuṱuwedza.

Vhathu vha vhupo hashu vha shumisesa dzi founu u lidza radio vhaṅwe vha i shumisa u lidza muzika vhaṅwe vha dzi shumisa u to shumisa dzi application dzire kha founu zwi fhambana ngori u tshiya kha vhaaluwa vhaaluwa kanzhi vha shumisa founu u thetshelesa radio ngeno vhaswa vha tshi shumisa dzi application dzo no nga dzi Facebook kana dzi WhatsApp.

Nṋe ndi thoma nda sedza uri hu na data dzi fhio and dzi kho ḓo dzula maḓuvha mangana ende ndi vhugai nda sedza dzine nda nga kona u swikelela dzone kanzhi ndi renga dzine dzavha dzi kho ita fourty nine rannda ine ya vha ten gig, five gig nga matsheloni na five gig nga madekwana ndi yone ine ya seven days ndi yone ine nda kha uri ndi a kona u swikelela yone.

Heyo khadi ndi i badela ṅwedzi nga ṅwedzi kana nda to ya haningei ya hune a satheḽaithi vha zwa itiwa hone nda ya hone nda vusuludza arali isi tsha shuma.

Ndo no vhuya nda wana muvi wavhuḓi nga poso ndi kho to scroll ndi kho u isa phanḓa na fhaḽa muvi wa hone u pfhi u pfhi elekitira hoyo muvi ndo wana u wa vhuḓi nga mannḓa ende na hone nda ndi kho to fuka ndi khou ya kha zwiṅwe zwiṱitshi.

Wi-Fi dza mahala tshifhinga tshinzhi dzi na masiandoitwa a si a vhuḓi ngori hu nga si hoṱhe hune vhane vha ita zwithu zwa vhukuma nga dzi dzi dzi dzi nomboro ya bugu ndaula dzashu wa wana dzo no shumisiwa fhethu he ni si tendelani hone navho.

Nṋe ndi nga fulufhela nga maanḓa ngauri kanzhi zwithu zwine zwa vha zwi kho diswa kha radio zwi thoma zwa itiwa zwi thoma zwa itiwa zwa ṱoḓulusiwa uri ndi zwa vhukuma uri uri ndi zwone na zwi sathu ḓisiwa tshitshavhani.

I ya zwi kwama nga mannḓa na ngori u nga mangala u kha ḓivha kha internet zwa soko kha soko khatha u sathu itea na tshithu na tshithihi and zwi tshinya u wana na infomesheni wa i shumisa u nga si tsha dovha wa wana kana wa tori ya ita uri u ḽuze kha musi wo dzhena kha dzi imeiḽi kha ḓivha ḽa email u si wane na mafhungo wavha wo dzhena khao.

Nṋe ndi a thetshelesa kha radio ndi pfha radio itshi i fhulufhedzea nga maanḓa ngauri vha wana mafhungo maswa maswa nga vhoramafhungo than mafhungo nga maanḓa kha dzi internet mafhungo a hone a vha a si a vhukuma manzhi a hone.

Nṋe ndi ḓivha tshaka dzo no swika sigisi ndi kho ḓivha pop, gospel, reggae nda ḓivha na afro pop nda ḓivha na house nda ḓivha na amapiano.

Nṋe ndi vhona uri ndi zwa khwine mafhungo kha tshiṱitshi tsha radio ngauri vha vho ita ṱhoḓuluso vho ita ṱhoḓuluso dzo teaho uri mafhungo ane vha khou a ḓisa kha tshitshavha ndi a vhukuma kana.

Mbekanyamushumo dza vhapo dzi arali u kho ambiwa nyambedzano dzine dza kwama vhathu vho dzula kha eḽo shango zwivha zwi khwiṋe nga maanḓa ngauri zwi thusa uri vhathu vha ḓivhe mashamba mafhungo ane a kho itea kha tshitshavha tshavho na uri hu kho itea mini.

Fiḽimu dzine nda dzi takalela ndi fiḽimu dza animation na ngori dzi a ntakadza arali dzi tshi khou tamba dzivha dzi kho nṱuṱuwedza ngori uri dzi vha dzi kho nṱuṱuwedza kha nga maanḓa kha u vhona mafhungo ane avha akho ambiwa manzhi a vha a mafhungo ane avha a kho itea shangoni ende nangwe ndi na vhana vhaṱuku ndi tshi vhona heyo mbekanyamishumo ndi vhona ndi navho.

Nṋe ndi vhona uri a zwi ngo tea uri hu vhe na mikano nga maanḓa arali vhathu vhathu vhane vha kho shumisa vha kho shumisa zwithu zwa ndeme.

Zwi thusa nga maanḓa uri na vhathu vha ḓi dzudzanya uri hu khou ḓa miḓalo kana mupo a si a vhuḓi vha dzule vho ḓi dzudzanya uri vha kho ḓivha uri ndi zwifhio zwine zwa do itea.

Maitele a AI a ḓo ḓisa tshanduko nnzhi nga maanḓa kha mishumo.

Mbekanyamushumo ye nda fhedzisela u ipfa ndi ya musi hu khou ambiwa nga vhaswa uri vha khou tambula u sa vha na mishumo ende u sa vha na mishumo zwi kho ḽida vhathu vhaswa vha tshi ita vha tshi dzhena kha zwa zwa vhugevhenga ndi vhuṱanzi zwithu zwavhuḓi ende hezwo ndi vhona zwi shumisa na vhutshilo ngori na nṋe ndi muswa ane ndi khou tambula nga u sa vha na mushumo ende hezwo zwithu zwi no vha na depression.

Ḽaiburari i tea u vha na Wi-Fi kana vhathu vha na dzi Wi-Fi hayani uri muthu a ḽaiburari a kone u i shumisa ḽiṅwe ḓuvha wo no vha na Wi-Fi mahayani mara vha si na mannḓa uri i vhe i na i kho shuma ṱhamusi i soko vha na Wi-Fi mara i si na data.

Nṋe ndi nga lidza nyimbo dza gospel ngauri nyimbo dza gospel nga maanḓa dzi a ṱuwedza vhathu nda dovha nda lidza na dza mapiano ngori ndi dzone dzine dza kunga vhaswa uri vha thetshelese muzika ndi dzone dzine vhaswa vha takalela dzone.

Kana khaedu ine ra ṱangana na dzo tshifhinga tshinzhi ri tshi ita zwo izwo streamer u wana zwi sa kho connect kana link dza hone soko shuma u ḓo wana na internet i slow zwino ndi khaedu khulwane dzine ra ṱangana nadzo hedzo.

Nṋe ndi vhona uri a dzinei nyambo dzine dza dza dza dza luambo lwa ngalo dzo eḓanaho ngauri u wana hu tshi tovha dzi tshaneḽe nthihi ya radio ine ya kho khou amba nga luambo lwanga fhedzi nṋe ndi vhona ndi khwine engedza mbekanya mushumo kana dzi tshaneḽe dzine dza tapa nga luambo lwa nga lwa tshivenḓa.

Ee, ndo no guda nga ha iṅwe mvelelo nga mannḓa kha kha dzi fiḽimu.

Nṋe ndi vhona uri mvelaphanḓa i ya khwinifhaḽa vhathu vha kho ita zwa streaming na ngauri vhathu vhanzhi vha tshi vhona streaming vhavha vha khou guda nga fhethu afho ya itelwa iyo streaming kana nori zwithu zwo itelwa gai.

Nṋe ndi vhona zwi nga thusa nga maanḓa ngori thekinoḽodzhi yo leludza zwithu nga maanḓa ndi nga ḓi shumiswa kha vhathu vhanzhi na uri vha gude zwithu zwiswa zwiswa zwi nga thusesa nga maanḓa.

Nṋe ndi vhona uri nethiweke dzi tea u tendelwa uri data dzi shume nangwe maḓuvha ono pfhukha ngauri kanzhi dzi data ri dzi shumisesa nga maanḓa kha zwithu zwinzhi sa izwi social media i tshi ṱoḓa data and social media kha vhathu vhaswa ndi tshithu tsha ndeme nga maanḓa arali nethiweke dza tendela dzi shumisa data na vhubindudzi vhunga ya phanḓa na vhaswa vha nga ḓi wana zwikili zwiswa.

Ee, nṋe ndi vhona dzo imelela zwavhuḓi nga maanḓa ngauri dzi shume matangwa a vha khou ri sumbedza matshilo manzhi o fhambananaho wa wana zwo zwi tshi kho ṱuṱuwedza na iwe muṋe.

Ee, nṋe ndi nga badela arali ndi tshi funesa u tshi ḓisa na mulaedza wa vhuḓi kha nṋe ndi nga badela.

Nṋe ndi funa u guda kha internet ngauri wa kha internet zwi vha zwo leludza zwithu nga u fanela kiḽasi nṋe wa to ḓovha wo fokhasa fhedzi kha kha u zwithu zwa kiḽasini zwino kha internet a kone u fha tshifhinga tshori u kone u ita zwiṅwe zwipiḓa zwa vhutshilo hau mara u tshi kho guda nga tshetsho tshifhinga.

Ndi funa mimuvi miswa na ya kale ngauri yoṱhe i na milaedza ya vhuḓi ya kale ndi i funela uri iya ri gudisa nga mvelele yashu na hune ra bva hone miswa ndi i funela uri i kho ro sumbedzisa nga zwine zwa kho itea zwino kha tshitshavha tshashu kana kha shango nga vhuphara.

Nṋe ndi nga vha eletshedza uri vha songo shumisa link dziṅwe na dziṅwe dzine vha dzi wana kha internet vhanzhi vha shumisa dzi link u fhura vhathu dzi tshelede dzavho na u dzhia zwidodombedzwa zwavho vha dzi shumisa kha vhuvhi.

Nṋe ndi to ḓivha dzi app dzine ya vha bivhili ya Tshivenḓa.

Nṋe nṋe nda ine nda i takalela ndi strong ndi nga i themendela kha vha ngauri i vha i kho gudisa vhafumakadzi vhaṱuku kana vhane vha vhafumakadzi vha kho alusa vhana vha vhoṱhe uri a si vhone vha vhoṱhe vhane vha ṱangana na hedzi nyimele.

Ye nda i vhona ya mitambo ndi ya FIFA world cup.

Ee thi ḓi pfhi zwavhuḓi na luthihi ndi pfha mbilu yanga i tshi kho vhavha nga maanḓa sa izwi ndo lavhelela uri data ndo i badelaho i, i, i, i dzule i hone tshifhinga tshilapfhu.

Dzi a ṱuṱuwedza nga maanḓa saizwi hu tshi vhona matshilo a vhathu a vha ha nnḓa na iwe u ya ḓi tama uri vhutshilo hau vhunge havho.

Anga dzi langa nga u renga a nga top upper nga tshelede ine a kho vhona uri ndi ḓo vha u swikelela u renga data dzine a kho ṱoḓa dzone a songo to top upper swapha a sathu vhona uri mbadelo dza data dzo imisaho hani.

Vha nga ḓi tsireledza nga zwa u puṱedza ḽiinki iṅwe na iṅwe dzine vha dzi wana kha dzi internet.

Ndi ḓi pfha zwavhuḓi nga maanḓa ndi ḓi pfha ndo takalesa luṅwe.

Ee dzi hone dzi hone nga maanḓa dzine dza sumbedzisa kutshilele kwa Kwa Maafrika Thipembe.

Zwi nga thusa nga maanḓa ngori arali vhona u pfhesesa zwine zwa khou ambiwa ngazwo vha ḓo kona u vha na mannḓa o fhindula kana u zwi thaipha.

Tsireledzo ine vhashumi vhashumi vhane vha i ṱoḓa ndi a uri vha vha vha vha dzi bannga dza idzo epe dzi ita uri dzi tsireledzeye dzi to vuliwa nga gunwe kana ngazwithu zwine zwa ḓivha nga uyo mushumisi fhedzi.

Ndo no vhuya nda ḓi wana zwi tshi kho itea nda ḓi pfha ndi si na mutakalo na luthihi u wana data dzi kho to fhelela tshifhinga tshi saathu tshi saathu u swika gai ende a si zwavhuḓi na luthihi.

A si kanzhi u tshi wana mbekanyamushumo dza vhana nga luambo lwa Tshivenda na luthihi.

Nṋe ndo renga dza vhege nga vhege ngauri a si kanzhi u tshi wana u tshi nga kona u ndi tshi nga kona u swikelela data dza ṅwedzi ngauri dzi vha dzi kho ḓuresa zwino vha vhege nga vhege zwi vha zwi khwine.

Ee ndo no guda zwithu zwiswa nga maanḓa sa ṱhamusi zwa uri u guda zwori mutsho uri u vhonale uri u ḓo vha u hani nga ḽiṅwe ḓuvha u zwi wana hanefha kha kha dzimbekenyamushumo dza kha TV kha mafhungo.

Khamphani yavhuḓi ito zwi dzhiela nzhele hezwo ya dovha ya dzhia maga yo dzudzanya zwe vhathu vha ripoto a kho shuma zwavhuḓi nga tshifhinga tshisa fhedzi mbilu.

Nṋe ndi vhona u swikelela data a ya maḓuvha dzi tou vha pfhanywa ngori zwi vho konḓa nga maanḓa. Fhedzi eish tshiṅwe tshifhinga haya maḓuvha a u swikelela data data dzi kho ḓura nga maanḓa lune na riṋe vhaṅwe ri vho konḓelelwa u swika data vhane vha swika data ri vhona uri ṱhamusi vhana vha vha vha vha vha vha kho to shuma kana mini.

Ndi nga to ṋanga u renga sim khadi yapo uri dzi uri uri ṱhaṅwe nga ndo no swika nga ngei data dza hone wana dzi sa kho tshimbidzelana. Na na na na ine ṱhamusi sim khadi ine nda kho i shumisa ngeno so ndo no renga sim khadi yanga hangei ṱhamusi na dzi dzimbadelo dza hone dzi ngavha khwine.

Nṋe ndi humbula uri hoyo muhumbulo ndi wavhuḓi mara fhedzi unga dovha uvha u na masiandaitwa a si avhuḓi. Ndi wa vhuḓi nga uri u a kona u wana dzilafho ḽa u songo thoma wa ima dzi ḽaini kana miduba milapfu zwi vhuongeloni. Masiandaitwa a si a vhuḓi ndi a uri u nga ḓi soko amba zwine wa kho amba zwone ṱhamusi muthu a founela dokotela u kho lwala a sa lwali wa wana dokotela a kho mu vhudza nga ha mishonga ine a tea u i shumisa ṱhamusi mishonga a i ngo fanela ende zwi a tshi ḓo vha khwine arali hoyo muthu oto vhoniwa nga dokotela zwa vhukuma.

Zwi nga vhathusa ngauri vha ḓo wana dzilafho zwo leluwa vha songo bvisa tshelede dzo tshimbila nga zwiendedzi vha khou ya dzi kiḽiniki dzire kule.

Ee ndi nga lingedza u vhona dokotela nga video chat ngauri zwi vha zwo leludza mafhungo sa izwi arali u sa kho kona u swikelela kiḽiniki. Arali u tshi kona u swikelela dokotela nga vidio kana nga founu zwi vha zwi khwine.

Advantage khulwane ndi ya uri vhathu vha mahayani vha a kona u wana dzilafho nga tshifhinga.

Zwithu zwivhili zwine nda nga tama ndi tshi vhona zwi tshi itea ndi uri vhathu vha wane thuso nga tshifhinga. Vha dovhe vha wane vha wane na mishonga yo teaho kha hayo ma malwadze vhane vha vha nao.

Nṋe ndi takalela mufuda wa wa gospel sa izwi u tshi ṱuṱuwedza na u ḓisa mutakalo kha.

Nṋe ndi shumisesa YouTube sa izwi i tshi vha i tshi khou ḓisa dzi music video dza vhuḓi na dzine dzavha dzi nyimbo dzo bvaho husi kale.

Zwo no leluwesa uri u wane u khou thetshelesa muzika, u kho shumisa founu sa izwi thekinoḽodzhi ya zwino yono ṱanḓavhudzesa zwithu nga maanḓa.

Nṋe ndi a ndi a takalela u thetshelesa nau vhona dzi video sa izwi u kho vhona dzi video u vha u kho vhona na oyu muthu ane a kho imba uyo muzika na dzi video dza hone dzi kho disa na mulaedza.

Muzika une nda u takalela nga maanḓa ndi muzika wa gospel sa izwi u tshi ṱuṱuwedza nga maanḓa muthu. Nangwe nyimele i tshi khou konḓa hani hoyu muzika nda u thetshelesa u mpha u mvusuludza lutendo lwanga sa ezwi hu na mulwaedze une wavha u kho amba nga ha mudzimu ane a vha musiki washu.

Nṋe ndi vhona uri hezwo zwithu zwi itiwa nga vhathu, vhatambi na tshiṱori zwi ita uri na muṅwali wa etsho tshiṱori zwi ita uri zwi vhe na mutevhe wavhuḓi nga maanḓa.

Nṋe ndi nga zwi ita nga u ita muzika wanga nga luambo lwanga lwa ḓamuni. Na u ambara zwiambaro zwa sialala sa izwi zwi tshi kunga maṱo nga maanḓa uri vhathu vha ḓivhese vhunzhi nga lushaka lwa vhavenḓa.

Ine app nda i sedza nga matsheloni ndi Facebook sa izwi kha Facebook u tshi vha u khou ṱangana na vhathu vhanzhi vho fhambanaho, na milaedza minzhi u i wana hone na zwine zwavha zwi kho itea kha shango u zwi wana hanefho.

Nga shandula zwithu nga nḓila ya maanḓa sa izwi u tshi ṱangana na dzi khonani dzau dze dza u laṱela dze dza wa dzi guma kale ṱhamusi u dzina na dzinomboro dzavho zwino kha nyandadzamafhungo ni a ṱavhanya na dovha futhi na vhuyelela.

Ine ya nthusa nga maanḓa ndi Facebook sa izwi ndi tshi kona u ḓivhesa na nga zwithu zwiswa zwa thekhinolodzhi hanengei. Na nga nḓila ntswa dzine wa nga ita ngadzo tshelede online hanengei.

Ee ndo no dzhia tshifhinga tsha u awela kha nyanḓadza mafhungo ndi kho u lugisela ṅwala mulingo tshikoloni. Azwo ngo zwi ngo to leluwa nga maanḓa saizwi wo no ḓowela u vha u khazwo uri u dzule u siho khazwo a zwo ngo leluwa na luthihi.

Khwinisa nga maanḓa saizwi husi tshifhinga tshoṱhe une wa nga dzi wana u na airtime mara fhedzi u na nyanḓadzamafhungo u a kona u ṱumana na vhane wa kho nyago u ṱumana navho.

Nṋe ndi linganyisa tshifhinga tsha kha vhutshilo ha vhukuma nga u vha uri ndi difhe tshifhinga ṱhamusi nga matsheloni ndi shume mishumo yanga na vhuḓifhinduleli hanga ha vhukuma nga matsheloni, nga masiari ndi ḓifhe ṱhamusi awara kana awara mbili ine nda ḓovha ndi kho shumisa nyanḓadzamafhungo.